Ke hlokomela ho re maqheku ho tlameha ho re ditshebeletso di be haufinyana le bona. Ke hlalosa tjena ke bua ka ntlha ya ho re mabenkele a di a dijo, mabenkele a mo lo reng di tshebeletso di etsuwa teng a be haufinyana le bona ho re mohlomong e ska tloha hape e ba ditjeo tsa di palangwangl. Ha ke re ditshebeletso ke hlalosa ho re di-clinic kapa dipetlele kapa di ngakeng e be dibaka tse leng ho re di haufi le bona, mohlomong ba ka ikela haufinyana. Mme mohlomong batle ba kgone ho re ba seke ba sebedisa ditjhelete haholo le palangwang.

Tjhe, dibese tsa rona ha di fetise di tshebeletso ua boleng ba maqheku hobane jwale dibese ntlha ya pele ke ho re di dula di tatile, di sebetsa ka nako jwale maqheku ke batho e le ho reng Jwale. Ba e kitla mohlomong ba tsamaya le hanyane, mohlomong dibese di ya ba siya, dibese di ba siya ditopong hole le mo mo ba yang teng. Nthwe e tena e bapala karolo e mpe maphelong a bona, hobane jwale tena se ba lemetse hobane ha ba kgone ho fihla mo ba, ba fihlang ka nako. Bese e ema nako e nyane maqheku a ntsa sa hlahe, ya itsamaela bese. E ba ama ha bohloko maqheku.

E ema potlaka ka tsela e bohloko hobane jwale ha re sheba bophelo ba matsatsi ana le ba dilemo tse tse fitileng mohlomong tse hlano tse fitileng. Phapang e teng phapang wa e bona. Nou tjena moruo wa nama o hlobahetsa bohloko hobane jwale ntho kaofela di a tura. Mesebetsi ha e yo, batho ba phela ka thata, batho ba hula ka ho boima Jwalo ka leka leka haholo le di le di le di tefello tsa di di mafura a tshelang koloi a tura le ona. Empa hao sheba lemo tse hlano tse fetileng, phapang wa bona hobane ho na le beterenyana. Batho ba batho ba ne batho ba ne ba so be bangata haholo. Le ditefello ditekesi e ne ntse e le ka ka moo e lekaneng ka teng, ntse se mpe haholo. e mpe haholo e bile e kare ya tlatlapa bohloko e bohloko haholo ha e lo re jwale ho ntso hula ka ka nka tana, o hula ka boima.

Basebetsi ba ba di Uber ba ka tshireletsa ka tsela ya ho re mohlomong bahiri ba bona kapa maponesa kapa ba di tracker-a kgafetsa kgafetsa, ba nne ba foune ba nne ba utlwe ho re ke bona ba ipiletse ho fumana dintlha tsa bona tse felletseng ho netefatsa ho re ke bona e le samannete. Ka nnete utlwa ke ke ferekana ha ke a ha ke a dudisehe ha ke palame hobane jwale ke ya ipotsa ho re e be mo ke yang ke tla fihla, kapa ha ke no fihla hobane jwale bonokwane bo na bo , bo hlwele setsi bo bongata haholo. Ha o sa tseba ho re nthwe leng ya nnete ya mafosi ke e feng. Ka nnete, ke ke ho hang ke ya tshoha.

Ba rata di tekesi tsa bona, ba a hlompha mesebetsi e bile ba sebedisana mmoho. Leka ka hohle ho hafola bonokwane le botsotsi ba leka ho sireletsa bapalami ka nako tsohle ho re ba tle ba finyelle mo ba yang ba bolokehile. Le ho re mohlomong ha o ka lahlahelwa ke thepa ya hao kapa eng. Ba tla leka ho re ba kgutlele ho wena ba e batlisise. Bophelo ba bapalami bo tla pele ho bona, e bile ba leka ka hohle ho ho ba hlokomela ho re mohlomong ba tle ba ba bolokehile. Ba fihle mo ba yang ba ntse ba bolokehile, e bile ba na le tshebedisano mmoho, ba phidisana, ba tshireletsana bo bona.

Hangata e bakwa ke boikgomoso pelo e mpe, nako enngwe le ho kwata wa ho re mohlomong motho enwa o fihlile jwang enwa. Hobaneng nna ke sa kgone ho fihla, e be mohlomong nka etsa eng? Ke be ke fihle jwalo, holo ba batho bakeng sa ho reng ba batle maele kapa mekgwa ya ho re mohlomong ka fihla , ba fetola batho ba jwalo dira. Lehloho le mo sa hlokahaleng ho re mohlomong e kare batho ba jwalo bo na ba jwang jwang.